U engedzwa ha mabisi maṅwe uri tshumelo i kone u vha nga vhunzhi.

Zwi vhangwa nga uri mabisi vha ḓo wana uri ndi maṱuku ende vhathu vho ḓalesa ende zwi vhanga uri vhathu vhaṅwe vha ḽova uya mishumoni, vhathu vha mahayani vhane a vha na dzi public transport vha ita uri vha ḓi wane uri vha khou toyota lova uya mushumoni.

Ee tshifhinga tsha musi ndi tshi kha ḓi dzhena tshikoloni nda wana hu na mugwalabo wa mabisi vhathu vha mabisi vha tshi khou gwalaba, vhaṅwe vha kho gwalabelwa uri mitengo ya zwivhaswa yo gonya.

Thekhisi dzi na thaidzo ya uri dzi tshimbila dzi tshi ima nga tshifhinga tsha uya mushumoni, vha ḓo wana uri havha vhathu vha khou ita zwo rivesa vha tshi humela murahu vha tshi dzhena zwiṱaratani vhatshi ita zwifhio na zwifhio ende zwi ḽengisa vhathu vha no khou teya uya mushumoni nga tshifhinga, na vhathu vhane vha kho tea u ḓiwana vha khou swika fhethu avho nga tshifhinga.

Uri huvhe na vhuleludzi uri arali muthu a tshi kho ṱoḓa u ya shangoni lifhio u ḓo wana tshiṱitzhi tshi na dzi thekhisi dza hone dzo ya gai na gai, zwi ita uri hu vhe na leluwaho ya ya ya vhuendi na leluwo ya u tshimbila u tshiya mashangoni na gai na gai.

Khaedu yo vha yo swika wa lindela u swika thekhisi tshi ḓala zwino ra ita uri ri tshi swika dzithekhisini, i ḓo ṋamba ya ḓadza ri nḓilani.

Ri tsha musi ndo ima vhuima thekhisi, ha swika iṅwe thekhisi i tshi kho lila nga maanḓa ya tsitsa vhathu vha na zwigidi matsina havhala vhathu vha kho ḓo u dzhia dziṅwe dza dzi thekhisi hanefhaḽa ngauri ho vha hu na dzinndwa, Hezwiḽa zwithu a zwi bvi muhumbuloni wanga na luthihi.

Zwikhala zwa thekhisi zwi khwinifhadza uri hu vhe na tshenzhemo ya vhuḓi ya vhanameli ngauri, a hu nga shumi mabisi fhedzi a hu nga shume vhuendi vhuṅwe na vhuṅwe vhuṱuku, zwi ḓo ita uri havha fhethu i vhuendi vhu hule zwithu zwi kone u leluwa.

Dzi ḓoroboni dzi thekhisi dzi a dzi a dzi a dzi dzheni nga ngomu zwiṱaraṱani dzi u tsitsa badani, mara dza mahayani dzi a u dzhenelela nga ngomu dzi tshi u isa nga ngomu fhasi tsini na mahayani wa dzhena dza nga ngomu zwiṱaraṱani a dzi tshimbili tshigonṱirini fhedzi.

Zwi ita uri i kone tshelede i gonye na ikonomi i vhe khulwane ngauri hafho fhethu vhavha vha khou ita tshelede nga nṱhani ha sia ḽeḽo ḽa dzi thekhisi dzi tshi tshimbila dzi tshi hwala vhathu dza public.

Ee musi ho vha hu na mugwalabo we wa thivha dzi thekhisi dza bisi ṱhukhu dze dza vha dzi kho ita uri huvhe hu sina dzi nḓila, hafho fhethu a hu ngo tsha tshimbilea zwa ita uri vhathu vha bve mishumoni vha tshi kho to ya nga milenzhe mahayani.

U gonya ha zwivhaswa, na u ḓura zwivhaswa, na musi vhathu vha sa khou funa u vha tshi kho tshimbila na dzi tshelede khulwane.

Zwi ita uri hafho fhethu hu vhe hu huna nyavhanyavha vhathu vha si kone u ya mushumoni, mishumoni ya ngei dzi tshelede dzi mabindu a fhedzisela a tshi nga a sa wa ngori vhashumi vha ḓovha vha siho and zwi vha zwi khou ṱoḓa huna vhashumi vhanzhi ngori maṅwe mabindu a tshimbila ngei vhashumi vha vha vha hone.

Vha tshimbila vha tshi ita uri dzi nḓilani hu tshimbilele, vha swika vha bvisa vha vha vha vha ita uri migwalabo i ine ngori vhathu vha nga ṱoḓa u fhisa zwithu kana dzi goloi dza vhaṅwe vhathu, so vha swika hafhaḽani vha ite uri hu vhe na mulalo.

Ndi uri mapholisa a tea u dzula a hone uri a kone u thivhela vhathu uri vha nga fhisekanya zwifhaṱo, vha fhisa na zwithu zwi songo fanelaho.

I ṱuṱuwedza uri vhathu vha vhone uri thekhisi na vhareili vha dzithekhisi na mabisi a si vha vhuḓi ngauri vha ita uri vhathu vha balelwe uya mishumoni, vha balelwe u ḓiwana vha tshi khou bva kana vha ye hune vha kho tea uya hone.

Muvhuso u mbo ḓi bvisa mapholisa wa ita uri mapholisa a ya thusekanye, mara muvhuso u dovha wa thusa vhathu vha dzithekhisi na mabisi nga zwine vha khou ṱoḓa uri vha tandulule thaidzo uri mushumo u ye phanḓa ngori zwi fhedzisela zwi tshi kho dovha zwa rengisa muvhuso ṱhoho.

Ndi vhona dzi sa tou swikelelea zwavhuḓi ngori thekisi dzi vho ḓura nga maanḓa.

Ee, ndo ri ndi tshi khou ya tshikoloni nda to zwi mangala hu thi vhopfhi hayi yo gonya tshelede ye a fara ṅwananga a i swiki kha vhono uri i engedze, nda fhedzisela ndi tshi khou badela nda vha ndi si tshena yo uḽa tshikoloni.

Zwi itiwa nga uri, vha ḓo wana u khou gonya zwitengo mitengo ya zwivhaswa, vho dzi piṱirolo na vho dzi desiel.

Vha tea u nambatedza na musi zwi tshi itea vha dovha vha ita uri vha ambe muthu a tshi to dzhena nga ngomu thekhisini uri a mitengo yo gonya nga nṱhani ha zwivhaswa.

Dzi vhambedzwa na ma na na na muṅwe vhuendi vhu nonga dzi bolt, ngauri a zwi kho ḓura zwi kho ḓura nga maanḓa hezwi zwithu zwi ita uri muthu a pfhe uri u khou badela tshelede nnzhi lu vhidzaho lushushaho.

Masiandoitwa a u gonya mitengo ya dzithekisi zwi ita uri hafha shangoni zwi to tshila zwavhuḓi ngauri vha ḓo wana uri muthu o bva asa ḓivhi zwori mitengo ya thekhisi yo gony yo gonya o ḓi farela tshelede ine a ḓivha uri u badele ine nga maḓuvha, a tshi swika ngei mureili u amba uri zwo tshintsha heyii engedza heyi tshelede a thoma u vuwa dzi nndwa. U gonya ha zwivhaswa zwi tea u ambiwa upfi zwivhaswa zwo gonya na thekhisi i ḓo gonya nga mutengo u mungafha uri vhathu vha dzule vha tshi ḓivha uri hu do itea zwithu zwo imaho nga nḓila ya hani.

Tsha ṱireinini tshi ntakadza uri tshi a gidima nga maanḓa, tshi gidima luhofhisaho, ngo uri vha ḓo tshi vhona tshi khou to dzhena hanefhaḽa vhukati ha dzi ḓorobo. Ende tshi ya kha ḓorobo iṅwe na iṅwe, tshi tshimbila nga vhukati ha dzi ḓorobo, a huna u pfi mini, na uri a tshi a tshi a tshina, thengo ya nṱha. A tshi ḓuri na luthihi.

Ngauri dzi dzi dzi dzi dzi dzi tsimbi dza hone dzi a lemela, tshi ya tshoka na u tshoka. Zwi vha zwi so ngo to leluwa nga uri mushumo munzhi u vha wo ḓala kha vho, havhaḽa vhathu. Zwi vha fha mutsiko wa uri vha vha vha khou bvisa zwithu zwiṅwe na mini, ngo uri vha teya u zwiita nga vhuronwane, ngo uri vha to khakha tshithu tshithihi tshi nga wa, kana vhuendi hatsitsekana nga maanḓa. Zwa sala zwi sa tsha ita u, zwi tshi khou ita uri hafha fhethu hu sa tsha tshimbilea na mini, vha a vhona? Ee, zwino ndi vhona uri ndi zwone zwine zwa ita uri hafha fhethu hu si vhe na na tshumelo ya u ṱavhanya.

Vha nga langa ngo u ḓivha uri tshi tea u hwala vhathu havha nga tshifhinga tshingafhani, tsha ḓivha uri vhathu vhanzhi nga hetsho tshifhinga vha vha vha khou ya ngafhi. Ndi uri vha ita na uri khamusi zwa vha zwi zwi zwa zwa rathi, kana zwa fumi, zwi nga kono u ita uri zwi zwi dzhie tsheo fhethu hoṱhe. Zwi vhe zwi khou kona u kuvhanganya vhathu nga tshifhinga, vha vha vhona uri hu sa tou lindela u pfi tshi tshi thoma tsha ya gai nga tshifhingaḓe, tsha ya gai nga tshifhinga ḓe, tsha vhuya a fha nga tshifhinga ḓe, hai.

Hunga engedziwa zwiṅwe zwidimela, ha engedziwa zwiṅwe zwidimela, zwi nga ita uri zwidimela, zwi to vha na vhathu vho linganelaho nga ngomu hazwo.

Vhaṱoli vha thikhithi a vha na thekhinoḽodzhi yo ṋakaho, ngo uri a vha na mitshini ine i tou panga thikhithi nga ngomu, ya ṱavhanya ya ita uri lwendo lwo pfufhifhale, ngo uri vha ḓo vha vha khou dzhia nga nthihi nga nthihi vha tshi ita zwifhio na zwifhio, zwi a lengisa hezwiḽa zwithu. Mara ndi vhona uri lwendo lu vha lwo naka lwone, ngo uri tshidimela tshi ḓo ḓi tshimbila zwavhuḓi, tsha ntswikisa hune nda khou ya hone nga tshifhinga. Mara vhaṱoli vha thikhithi, vha vha vha si khou to ita mushumo nga nḓila ya u ṱavhanya, kana nga nḓila yo ita uri zwithu zwi vhe nga ngona, hu ṱavhanya hu dzhiiwe tsheo. Vhone vha ḓo vha vha kho ita nga tshithihi nga tshithihi, vha tshi khou to nga vha kho to dodela sa tshibode. Mara zwone ndi vhona uri ṱireini i a a takadza nga maanḓa, ngo uri i ita uri lwendo lu pfufhifhale, lwendo lu sa tu lapfu nga maanḓa, ngo uri i ya gidima, i ita na uri i dzhene kha nga kha zwiṱaraṱa, na na na mashango nga nga u phaḓaladza.

Zwo leluwa nga maanḓa ngo uri zwi ita uri, vhaaluwa vha kone u tshimbila zwavhuḓi, hu sina dzi khakhathi. Zwino ndi vhona uri ndi tshone tshithu tsho leluwaho nga maanḓa, tshi ita uri hafha fhethu hu vhe na na na na na na na na na vhuleludzi. Mara thaidzo i vha kho uri vhaaluwa a vha tu, tu kona u shumisa dzi founu, dzi thingothendeleki. Thingothendeleki thi ndi hafhaḽa hune vha ḓo tea uri vha tshi khou ita howu hu e-hailing havho, zwi ḓo ṱoḓa uri vha shumise dzi thingothendeleki na dzi data, na dzi internet. Zwi zwi dina zwi tshi ḓa hafho kha vhaaluwa fhedzi, mara hone zwi ita uri vhue vhuendi vhu vhe vhuṱuku, hu vhe na na na tshumelo yo ṋakaho nga maanḓa.

Mitengo heyi i fhambana nga uri wa Uber i ya ḓura nyana, ngo uri thi i vha i kho ṱo ḓa ya vha dzhia vha vhoṱhe vhone, kana vha dzhia na heneyo tshigwada tsha vhathu tshine tsha vha tshi tshiṱuku, tshine tshi vha tshi khou to u dzhena nga ngomu kha goloi, ine ya vhidziwa u pfi ya private. So ndi vhona uri u to vha wo fhambana na na wa dzi thekhisi, nga uri thekhisi ndi ya muṅwe na muṅwe, ndi ya muthu muṅwe na muṅwe.

Ndi vhona uri ndi zwa ndeme ngo uri zwi ita uri na vhaṅwe vhathu vha ḓivhe zwo uri Uber kana Bolt ndi zwone zwithu zwa zwileludzi, ngo uri zwi ita uri lwendo lu fhungudzee, lwendo lu si tu vha lulapfu. Zwi takadzela uri, zwi i zwi ita uri na vhaṅwe vhathu vha vhone uri u khou ya gai, wa vhona vha vhona na ku na, na kutakadzele kwa uri ee, matsina u kha Uber kana kha Bolt shango ḽi vha ḽo ima nga nḓila ya hani, na vhuendi vhu vha vho tsitsikana nga uri heiḽa nthu i vha yo vha bvisela na mepe wa uri vhone vha khou ya gai. I ita uri na lwendo lu vhe lu pfufhi, vha ya vhona.

Ndi vhona uri vha vha, vha si khou ita zwavhuḓi ngo uri muthu wa Bolt na wa Uber, u ḓi fana na wa hone wa thekhisi, ngo uri na ene u kho ita uri mini, a i se zwiḽiwa muṱani. Vhoṱhe vha vha vha khou fana ha vha vhathu, zwi vha zwi si zwavhuḓi ngo uri u vha hone ha Uber na Bolt, a zwi ambi uri thekhisi a i nga shumi, dzi kho ḓi shuma thekhisi na musi Uber na Bolt dzi hone.

Vha shumisa GPS u itela uri vha wane lwendo uri, nḓila ya tsini ndi i fhio uri vha songo xela, ngo uri a vha tu ḓivhesa fhethu uri vha khou ya gai, na nga uri vha tshimbila na dzi nyendo ndapfu. Zwino zwi ita uri vha ḓivhe dzinyendo na dzi nḓila, uri hu, i vha thusa uri vha to ḓivha uri vha khou ya gai, vho no huliwa.

Mureili wa tshinnani ngo uri ri ḓo tshimbila ri khou amba, ri tshi khou pfesesana uri u ḓo ḓi tshimbila a songo tshuwa, ngo uri nṋe ndi mbeu ya tshinnani. Mureili o no amba na vhathu, mureili o no tshimbila a tshi a tshi a tshi a tshi a tshi a tshi ḓi amba uri fhaḽa ha itea mini, na zwifhio na zwifhio. Ee, zwi a takadza u tshi khou tshimbila na muthu ane u ḓo vha a khou amba na iwe, not u tshimbila na muthu soko u fhumulaho. a nonga u khou humbula zwiṅwe kana u vha ita zwiṅwe zwithu.

Ndi shumisa heiḽani app ine nda vha ndo i fhiwa ya Uber yenda requester ngayo. Ho u ḽa muthu hu vha hu na number founu dzawe, na zwiṅwe zwithu zwawe hanefhaḽa. Ndi mbo ḓi humela khazwo hu vha ho siiwa na dzi number founu. Nda ya nda ḓi foinela, nda pfa uri hu khou ṱangana mini, ri nga dovha ra wanana hani, a ṋekedza thundu ye nda i sia nga ngomu goloini.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme ngo uri houḽani u vha a tshi khou thusa riṋe sa sa sa vhareili, vha nga wana uri nṋe o no khou reiliwa, a thi takaleli hoyu muzika u ne a khou lidza. Ndi muzika une u wa, u wa, u u u wa vhaisa muya wanga, so u a tea u thoma a khumbela a pfa uri nṋe ndi khou funa vho ezwi zwine a khou ṱoḓa u lidza na naa? Zwine zwi ita uri hu si vhe na nndwa, hu si vhe na dzi khakhathi, na u sa pfa ndi tshi teledza u dovha nda wana uri na musi haḓa ene, ndi pfa huna thaidzo.

Ndi vhona uri zwi vha zwi songo fanela, nga uri muthu wa thekhisi i tshilwa na wa Uber kana Bolt, muthu wa Bolt na ene u vha a kho ṱoḓa u i sa vho tshelede hayani, na zwiḽiwa hayani. So vhoṱhe vha vha vha mushumoni, ende thaidzo i dovha ya vha i khou ri mini, vhathu vha ḓi funela Uber kana Bolt nga uri thekhisi u ḓo wana u tshi ya hangei hune ya vhidzwa u pfi thekhisi rank, wa vhudziwa u pfi u kho to lindela thekhisi i tshi vha na vhathu vha fumi-ṱhanu, uri i kone u takuwa. Mara Bolt na musi i ya vha i ya vhathu vha ten, wone wa wa badela, wa wa ha vha vhathu vhoṱhe wa ṱuwa, u nga ṱuwa u woṱhe, hu vha hu sina khakhathi hafho fhethu. I shuma nga uri vhone vha khou ṱoḓa zwifhio.